Nceda usixelele ukuba yeyiphi imifuno ekwaziyo ukukhula ngokutyala nje amaxolo ayo.

Ingaba urhulumente ikhona into ayizuzayo kwezi nqubo zolimo azisekileyo ukuxhasa abalimi abasakhasayo? Khawusicacisele.

Khawusibalisele ukuba ziye zigcinwe njani iimbotyi ukuze zingaboli kangangexesha elide.

Inyama isoloko ifuneka ngamandla emariken. Khawusixelele ngeendlela zokuxhela ezikhawulezisayo, ezikhoyo kule mihla.

Khawusixelele ukuba ukulima kwezakho iilali kuye kwaluncedo njani ekususeni ikati eziko.

Khawusixelele ukuba ubuxhakaxhaka bale mihla kwezolimo kunagalelo lini kwintswelangqesho esijongene nayo kule mihla.

Iinkukhu zikamkhulu ohlala ezilalini zibeka amaqanda amanintsi kwaye kumnandi ekhaya kuba ntsasa nganye isidlo sakusasa siye sibe namaqanda aqhotsiweyo. Ukuba ingxaki umakhulu ajongene nayo yeyokuba imali yakhe yenkamnkam ayonelanga udinga imali engakumbi ukuze ondle iintsapho ngokwaneleyo, khawucebisa umakhulu ngendlela yokuzenzela imali ngala maqanda enkukhu zakhe.

Ngenxa yokwenyuka kwamaxabiso wezinto, abantu abaninzi abanamali. Njengomfama olumkileyo uyabona ukuba isivuno sakho esikhulu seziqhamo sisenokungathengwa kangako, khawusixelele ukuba uza kusigcina njani esi sivuno sakho sikhulu kangaka esiza kufumba, pile up kuba singathengwanga.

Khawusixelele ngendlela yokugcina umbona ungaboli kangangexesha elide.

Ulutsha oluninzi luzibekele usukelo lokuya eyunivesithi ukuze lukwazi ukuphangela eziofisini, masithi ungutishala ofundisa kwisikolo samabanga aphezulu. Cacisela abafundi bebanga le-twelve kwisikolo sakho iingenelo ezonokuba khona ekufundeni ngezolimo kunokuba baphelele ekuxabiseni umsebenzi waseofisini kuphela.

Ukunxongophala kwamanzi kunegalelo elingakanani ekubhangeni nasekutshoneni kwamafama abantu abantsundu.

Masithi ungumphathi wasefama khawusixelele ngezinto oza kuzenza ukuze uqinisekise ukuba abasebenzi basefama bahlala besempilweni kwaye bekhuselekile emsebenzini.

Khawusixelele ngeengenelo zokugcina inyama isemkhenkceni, freezing.

Ungumnini wefama eveliswa iiorenji, khawusixelele ke mfama ukuba esaa sivuno sakho sama orenji, orenji siye sithengwe ngoobani.

Khawusixelele ngeendlela zokuchumisa fertilizing umhlaba ngaphambi kokuba ulime.

Ngokolwazi onalo, khawusixelele ukuba zintoni eziye zenziwe ngengqolowa, wheat.

Iinkomo zakokwenu phaya ezilalini ziyehlisa kakhulu produce a lot of milk kwaye ngoku abantwana bakokwenu abancinci bagugelwe zizihlangu zesikolo ibe ke nabazali abanamali, khawuthathe eli thuba ucebise abazali ngendlela yokuzenzela imali eyongezelekileyo ngolu bisi lwezi nkomo.

Ukuncedisana namanina ukuba akhuphisane kwizinga elilinganayo nelamadoda ingaba kukho khona iminyango ezivulelwe ukukhulisa ulwazi lwabo noncediswano lwabo yeyiphi?

Inkqubo yethu namhlanje yokutya ijongene neengxaki mali namaxabiso onyuke kakhulu kwaye kwenza thina singabantu bokuhlala kube nzima ke ngoku ukukufumana kwaye nentswelangqesho iyayichaphazela loo nto.

Ndicebe ukugcina amanzi la anethwa ziimvula kumatanki amanintsi ukuze abe luncedo mhla ndiwandinga ngeemini zembalelo kwaye ndiceba ukufumana amanzi emlanjeni okanye phantsi komhlaba ngoba akhona amanzi phantsi komhlaba, nto nje sidinga ukuwafumana, sizowafumana.

Ikhaphetshu, i-celery, i-thyme, isipinatshi, itswere, amazambane kwakunye nebhitruthi ziyakwazi ukumelana nemozulu yasebusuku, yasebusika.

Kubalulekile kuba kaloku awukwazi ucinga uqasha abantu abanintsi ube ungazi nokuba aba bantu ubaqashayo baninzi uzobabhatala njani, ngantoni. Kaloku abantu abanintsi awukwazi ubaqasha ngaxeshanye kwafuneka ke ulinde mhlawumbi ude ubone ishishini liyaphumelela.

Ii-challenges okanye imicelimngeni yokufuya iigusha kukuba kukho amasela, ziyabiwa iigusha kwaye kukho noodyakalashe abatya iigusha ke. Ngoko ke minintsi imicelimngeni, zinintsi izinto ezingenohamba kakuhle ngokufuya iigusha, ziyabiwa iigusha.